Izinto ezininzi eziye zehlele abantu kuloliwe kukhuthuzwa. Amahlandlo amaninzi xa ngaba uloliwe uthe wagcwala kakhulu kuyenzeka athi umntu esihla abe sele engasenaso isipaji sakhe okanye imfonomfono yakhe.

Ingxelo yokuthutha impahla kaloliwe ndicinga into yoba yeyona ndlela ikhuselekileyo kwaye efikelelekayo. Ngoba ndiyayazi into yokokubana naxana umntu esele ethutha eyohlala kwenye i-province, engumntu onemoto owonqenayo ukuthi aqhube isithuthi sakhe uyofikelela kuloo province xa ikude, bayakwazi ke ukuyifaka kuloliwe loo moto ize izofika kuloo ndawo athi umnikazi wayo ayifuna kuyo.

Kufuneka into yokokubana uloliwe aqinise ukhuseleko ezitishini zoololiwe, isitishi nganye sibe namagosa ezokhuselo, phecelezi ii-security ezoneleyo. Nokokuba mhlawumbi isithuthi ngasinye sikaloliwe sibe nabo amagosa noba mabini kuloliwe ngamnye ehla enyuka nalaa loliwe engena kwikhareji ngalinye ngalinye ukujonga into yokokuba abantu bakhuselekile na.

Okokuqala ndizobhala phantsi amagama abantwana ukuze ndiyazi ngabaphi abantwana abahambileyo. Okwesibini ndizawuhamba nabo aba bantwana ukuya kulaa layibrari, ndize ndicele ne-security yesikolo isikhaphe. Okwesithathu abantwana ndenze sure into yokokuba abahambi phakathi nendlela. Okwesine abantwana bashiye izinto ezinokwenza intoba bajongiseke okanye babize izigilamkhuba zikude njengomakhalekhukhwini wabo baze bashiywe esikolweni. Ndibagade xa bezawuwela indlela size siwele indlela sonke sijongene, sibambene.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele into bayana yimini yam yokuqala yokuya emsebenzini. Ndandule ukucela into yokokuba andinokwazi na ukuthi ndithenge ikhadi xa sifika kwidolophu elandelayo. Then xa sele ndilithengile ikhadi okanye andidibanise no-inspector, andikhaphe u-inspector ukuyothenga ikhadi ndawugqiba ke ngoku nditephe ukubonakalisa into yokokubana ndiyihambile i-trip eyi-one.

Ndingababalisela ngento yokokuba bangakwazi ukufika eWaterfront bathenge amatikiti for into yobana bakhwele i-ferry ezawubasa eRobben Island bezobona apho isisele ekwakugcinwe kuso uMandela njengoko ke sisazi intoba uMandela waziwa lihlabathi lonke liphela. Ndakugqiba ndibase phaya eCape Town Fish Market bazawukwazi into yobana batye i-fish, bayive intoba injani na. Ndandule ukubasa kwakhona kwiindawo apho kwenziwa khona i-gin tasting kwakhona eWaterfront babuye bayojonga izinto ezenziweyo zaseMzantsi Afrika phayana kwaseWaterfront.

Ngokwengcinga zam andicingi intoba imibutho yeeteksi ibalulekile ngoba ndicinga into yokokubana uqhushululu oluninzi neengxabano nokudubulana kungenxa yemibutho emininzi yoonoteksi kwayo kwaye bangavisisani. Andicingi into yokubana kubalulekile into yoba babe nayo imibutho yabo, kufanele into yokuba abantu abenza into engekho emthethweni baziswe ngaphambi kwesikhululo samapolisa bangazithatheli kubo izinqumo oonoteksi.